Uma kuwuthi kukhona umuntu ohlala nogogo, mhlawumbe bengaqala ibhizinisi lokudayisa. Mawukuthi ugogo usase namandla baqale ibhizinisi lokudayisa amagwinya. Iyona azoba ngenisela imali.

Ingxoxo yami ngingayiqala ngokukhuthaza umakhelwane wami ukuthi komele ahlale egumbini noma endlini ehlanzekileyo. Ngimsize futhi njengomakhelwane wami. Kube futhi ngimutshele ukuthi kwamele edle ukudla kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Into yokuqala engingayisho ukuthi khona umzali nengane yakhe kwamele bebe nobudlelwane obu-right, ekubeni ingane ayimsabi umzali wayo. Iqale futhi imtshele ngokubaluleka wokuzivikela ngaso sonke isikhathi, ukuze umuntu abe nek'sasa eliqhakazekile.

Izimango nezithako zemikhiqizo yokuqeda ubuthi emzimbeni engingayisebenzisa, ngingasebenzisa izinto ezingena makamakhemikhali. Nezingena ezingena izinto ezinukayo. Yizona ezingangisebenzela kakhulu emzimbeni wami.

Into yokuqala engingameseka ngokomqondo ngayo, ukuthi noma umuntu elimele noma ekhubazekile, usase umuntu ofana nami. Awukho umehluko ekutheni sonke singabantu siyaphila sidla izinto ezifanayo.

Imitholampilo yasemaphendleni, esikhathini esiningi ayi babandlululi kakhulu abantu abakhubezekile. Ngoba kwesinye isikhathi amanesi nabodokotela banokuya emakhaya yalaba abantu abakhubazekile beyobasiza behleli emakhaya.

Uhulumeni kwamele ayenze ukuthi ngaso sonke isikhathi izindawo zasemakhaya emtholampilo zihlala zinemithi yokusiza ngaso sonke isikhathi, ngoba esikhathini esiningi uthola ukuthi umtholampilo wasemakhaya uwona olekelela izigaba eziningi.

Endaweni yangakithi emakhaya, yebo, bakhona bafika benakekele iziguli eseyikhulile. Bafike bahlanze iy'guli engasakhoni ukugeza. Bese futhi ba-clean-e indawo zabo, noma amagumbi abo noma izindlu zabo, beshiye kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Esikhathini esphila kuso manje, abantu besilisa ngendaba zempilo bathanda ukungayi emtholampilo. Bathanda ukuyifihla kakhulu uma begula, umuntu ugcina esekaya emtholampilo uma sekagulela ukufa.

Imiphumela emibi evamile kanye nokusebenzisana kwemithi elwa ne-TB, ngingathi uthola ukuthi umzimba wakho awuhambisani nale-treatment ye-TB. Yikho okunye okungayenza ukuthi uthole lezi dakamizwa azikhoni ukusebenza kahle emzimbeni wakho.

Ukusokhwa kubalulekile kakhulu emuntwini wesilisa ngoba kuvikela, kumvikela emikhuhlaneni eminingi, kanye futhi kuvikela ukuthi engatholi imikhuhlane efana nengculazi.

Umnyango wezempilo engaqhwashisa umphakathi ukuthi imithi engumbombayi iyabulala, kanye futhi ingadala imikhuhlane engekho engalungile emzimbeni womuntu.

Isithunzi sibaluleke kakhulu uma ungumuntu. So kubantu abakhubazekile into engingayisho ukuthi, ukukhubazeka akumelanga kuvimbe ekwenzeni izinto eziningi. Uma ukuthi usasenamaphupho, komele ulandele amaphupho akho uwayenze.

Imindeni nemiphakathi engayeseka ngokuthi iqale ukufundisa izingane mayelane ngokuyivikela bathole ama-birth controls emaklinikhi. Iy'ngane zingasabi ukuya konesi ziyofuna ama-birth controls.

I-pension abantu abadalwa bafuna imniningwane yakho yonke. Bafune ne-ID book yakho noma ikhadi. Iyona oyithatha, uthatha lezi zinto uye kwa-SASSA uyobhalisa. Bese-ke uhola imali yakho ye-pension.

Imiphakathi enezinkolelo eyiqinile zamasiko mayelana nenzuzo zokuvimba inzalo, ngingayifundisa ukuthi uma ingane ziba nolwazi zokuvimba inzalo zisazesincane, kuningi ezingakwenza mayelana ngekusasa labo. Kungani-ke? Bona-ke abazali kwamele baseke izingane ngaso sonke isikhathi.

Uma bengikwazi ukukhama indlela entsha nezihlalo zabakhubazekile, bengizozenza ukuthi bekwazi ukuyi-control-a nge-remote. Basebenzise into bazoyi-press-a uma befuna ukuya endaweni. And kanye futhi nokuthi sikhuphuke siye phezulu, bakhona ukufinyelela endaweni abangakhoni ukufinyelela. Sikhone futhi nokuyehla phansi.

Umlayezo engingafisa ukuthi begqile kuwona kakhulu, ikuthi abantu kwamele baye emtholampilo basebenzise kakhulu ijazi lomkhwenyana.

Uma kungasungulwa umkhankaso wokukhalisa umphakathi, into engafisa kuthi kujulwe kuyona, ukuthi noma umuntu egula, usakhona ukuyivikela ngokulandela yonke imigomo ayitshelwa esibhedlela. Kanye nokuthi athathe yonke imithi ukuze aphile.

Inhliziyo yami ingaba buhlungu kakhulu, kodwa-ke ngobe ngingenayo into engingayenza. Impilo yami ingatshintsha ngokushesha, ngoba kuse kumele ngitshintshe indlela engingenza ngayo izinto eziningi. Kanye futhi ngiy'khiphe ebantwini ukuze ngingabatheleli ngalo mkhuhlane enginawo.